Hi tolovele ku dya miroho ya tin'hwembe, tinyawa na guxe.

Hi nguva ya ya xixika hi byala miroho ya ku fana na xipinachi na muroho wa muchayina na tin'hwembe hi swa ku a swi lavi a swi na nkingha na loko ku titimeta ku swi ta tshwa hi xirhami i ximumu hi byala miroho ya ku fana na tinyawa, vangala na guxe na mandhandhi hi mhaka ya ku a hi na problem-e yi lava dyambu a yi nge tshwi.

Hi matandza lama twaka ku hisa matandza lama twaka ku hisa matandza ma fanekele ma tshama la ku ku ku ku baka moya wa kahle ku nga hisi ku nga titimeli la ku nga le xikarhi ku ma ta kota ku endla kahle ma ta kota ku huma swihukwana.

I fanekele a hlawula n'wamapurasi i fanekele a hlawula tihomu leti a ti vonaka ku ti kula kahle ti na nyama ma swi vona, ti na nyama ti endla na na na na na na swihon'wana ti ti humesa na a mafi ya kahle se ti ta kota ku tihomu ta ku fana na ma-brahman ku ri ti ta kota ku endla nyama ene tihomu ta ko ti fanekele ti nikiwa swakudya swa koho swa kahle ku ti ta kota ku kula kahle ti ta va na nyama, nyama ya kahle.

Tihomu ti fanekele ti ti nyikiwa swakudya hi nkarhi wa kahle nampundzu, nanhlikani, namadyambu titlhe ti nikiwa na mati ku ti ta kula kahle ti endla nyama ti nikiwa swakudya leswi swi nga leswi nga pfumeleleka njhe hi mabyanyi e njhe hi mabyanyi loko swi ti dya mabyanyi ti tlhe ti nwa na mati nyama ya ko ya saseka yi va kahle.

Hi ku va nyika tihomu swakudya leswi nga fanela ku swi ti ta endla masi ya kahle.

Swi pfuna ngopfu hi swa ku tihomu loko ku na homu ya nyama u na homu ya masi swi pfuna ngopfu ku ya nyama loko u tlhe u yi kama u endla ya masi nyama ya koho a yi nge he vi kahle nyama ya ko yi ta ondza a yi nge vi na mafurha se loko u ti hambanisa ku va na ya mafi na ya ya masi na ya nyama swi ta va kahle swa ku masi ya ko ma ta va ma ri kahle ene na nyama a nyama nyama yi ta ve .

Thekinoloji yi tirha kahle ya pfuna ku u swi tiva ku tihomu ta wehe ti kula njhani ti dya yini ti khomeka njhani loko ti dye yini yi pfuna ngopfu.

Swa tirha ka homu ka ka ka ka ka ka nyama na le ka hambi wo wo tsemetiwa yi ku endliwa hulu hi yoho na nyama ya koho ya ha dyeka ya ha ta dyiwa.

Switsotswana swa khumba vufuwi bya tinyimpfu ku fanekele ku xaviwa mirhi ya koho ya ku susa switsotswana eka timpfu ku ti ta kota ku yendla wulu ya kahle.

Hi ku vona ka mina tinguluve i swifuwo swo olova ku swi fuwa a swi hluphi a swi lavi swakudya swa ku hlupha hambi mi dyile ku sala mapapa wa swi kota ku u teka vuswa byebyo byi nga sala u ti phamela tinguluve ta dya ti kula kahle a ti na na nkingha.

Tinguluve ti fanekele ti dya swakudya swa ku fana na leswi swi dyiwaka hi munhu ku ti ta hatla ti kula ti ta kula ti ri kahle.

E i mianakanyo leyinene tinguluve hi ti phamela masalela swakudya leswi hi swi dyaka ekaya i ku va nguluve i dya hinkwaswo leswi dyiwaka hi munhu.

Tanihi van'wapurasi hi nga endla leswaku misava ya hina yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle hi ku yi basisa u kuma ku nga ri na tinsila la hi rimaka kona hi teka leswa mabyanyi hi swi vekela a tlhelweni loko swi omile hi tlhe hi swi wisela kwalaya hi endlela ku swakudya swa hina kumbe swifuwo swa hina swi va ka ndhawu ya kahle leyi nga basa.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula, xifaki mihlata hambi mpfula yo na njhani kumbe njhani a swi fi swi hanya hi mpfula swi kula hi mpfula.

Hi ku loko to ka ti nga kumi swakudya swa kahle a ti kuli kahle a ti kuli kahle.

Timbuti ti pfuna ngopfu ti pfuna ngopfu hi mhaka ya swa ku na hina loko hi lava ku endla mintirho ya xintu hi phahla hi toho ku tirhisiwa mbuti loko ku .

Ti hambana hi ku nyimpfu i endla wulu na nyama mbuti yi endla nyama na na .

Ni nga tsakela ku kurisa to veka matandza.

E ku fuya tihuku swi kahle van'wapurasi lavatsongo va fuya tihuku va endla kahle tihuku ti na mali yo tala hi swa ku xavisa tihuku ta ku tlhe ku na matandza.

Ku laveka swakudya leswi xavisiwaka ka switolo leswikulu ku laveka swakudya swa ku fana na sweswo swa mavele swi ti dya mavele kumbe swakudya swa tihuku leti xavisiwaka ka switolo leswi.

Ku fuya tihuku swa olova swa swa swa olova.

Ku laveka swa ku swakudya swa tihuku leswi kumekaka ka switolo leswikulu swakudya swa kahle.

A ti ta endla a ti ta endla ku ni nga ti twi kahle hi ku loku ni fuya tihuku ti veka matandza ka ka muakelani yehe muakelani a a dya matandza tihuku ta mina a ni nge titwi kahle hi swa ku tihuku ta mina a ti nge tali hi mhaka ku yena i dya matandza ya tihuku ta mina a ni nge titwi kahle hi ku i ni vuyisela ndzhaku.

ti fanekele ti tekiwa ti wa dibini ti ya ti ya dibiwa ku ku ku sivekela mavabyi ti nga vabyi.

U landzelela nawu wa ku u swi dlayela ka ndhawu ya kahle leyi nga basa.

Swifuwo swi dlayeliwa ka ndhawu ya kahle leyi nga basa.

E a ni ta swi endla ku ni dlaya huku ndyangu wu ta dya hi swa ku fanekele hi dya loko wo ka ni nga yi dlayi xixevo xi ta ve xi nga ri kona.

Ku dlaya swifuwo eka hi ku vanhu va ta dya va tlhela va xurha nyama yi enela vanhu hinkwavo.

Ku dyondzisa makwenu swi kahle i fanekele a swi tiva ku loko a senga homu i hlamba mavoko a tlhe a mbala ti-glove kumbe plastic ya ku a kota ku yi senga kahle ku nga ngheni tinsila .

Ku senga tihomu hi muchini hi leswinene ene swi kahle hi mhaka ya ku muchini u ta hatlisa ku ku senga meleka u ta u ta hatlisa ene ku senga hi mavoko swi teka nkarhi ene swi na mavabyi wo tala lama nga ta nghena ka meleka.

Khasitamende ra khasitamende ra mina ni kombela ku u nga byeli vanhu ende u nga swi teki hi ndlela ya ku ka yi nga ri kahle mina na ni ta endla ku ni ku vuyisela mali ya wena leyi u nga xava hi yona masi ni tlhe ni ku nyika na masi va kahle lama nga basa lama kalaka ma nga ri na voya bya homu se ni kombela ku mhaka leyi yi helela la ka hina mina a swi nge pfuki swi endleke futhi leswi nga endleka na ku tshembisa hi ta endla ku hi cheka ku masi ya hina ma basile ma kahle a ma na voya.

Masi lama humaka ka homu ma kahle ma basile a ma fani na lama masi lama humaka a xitolo swa ku lamaya se ma cheliwe swilo swo tala swo hambanahambana ku ma nga nuhi lama ma nuhwa ma nuhwa vele ra homu mara ma kahle wo.

Van'wapurasi va fanekele va gqoka swilo la mavokweni ku va nga cheli mavabyi ku nga ngheni mavabyi ka meleka ka masi va fanekele va va va va va va hlamba mavoko va faka ma-plastick-i la mavokweni kumbe va tirhisa muchini ku .

Swifuwo swi fanekele swi dlayiwa hi ndlela ya kahle swi dlayiwa loku swi laveka kumbe ku na mintirho ku nga dlayiwi swifuya njhe ku dlayiwela ku ku tsakisiwa vanhu ku wena mi dlaya.

Mina ni vona ku nga ri kahle ku swifuwo swi tswalana yi ku tirhisiwa ndlela ya sayense ni vona ku nga ri kahle hi mhaka ya ku tinayiti swifuwo swi hlayiwa tinayiti u kuma njhe hi huku yi kukumukile u nga swi tivi ku yi ku hi yini hayi a swi kahle hi swa ku swin'wani swa ku endla ku loko yi dya nyama leti hi .

Swilo leswi tekeriwaka nhlokweni ka ikhonomi ka swifuyo hikuva swifuyo swi swi endliwa swi xaviwa njhani.

Ni nga vutisa mutsundzuxi wa le bangi ya ya xi vununa ku yi tirha njhani ni yi tirhisiwa njhani ku ni ta swi kota ku ni va na vutivi na ku loko ni yi tirhisa ni yi tirhisa.

Van'wapurasi va yi tirhisa mbewu leyi ya vununa ku va engetela swifuwo swa voho hi mhaka ya ku swi hatlisa swi tala loko vo ka va nga yi tirhisi a swi nge tali.

Swipfuno swa ku tirhisa ya na ku ngetela swifuyo yi pfuna hi ku swifuwo swi hatla swi tala ku ku nga chodi swifuwo loko vanhu va lava ku xava nyama va yi ri ko yi nga chodi.

a yi khombi vanhu kahle ene a yi basanga.

Swi nge ni khomi kahle hi swa ku ni ta ve ni lahlekeliwe hi mali yo tala ni zama ku ni pfuneka ni ta rima ni ta pfuna se a swi nge ni khomi kahle swa ku ni ta ve ni lahlekeliwe .

Khale loko ku sengiwa homu a ku vekiwa bakiti homu a yi sengiwa u kuma ku vafana va yi senga ku ve va kangatela nomu va nwa meleka.

Huku yi huku yi hluvisiwa masiva hi mati ya ku hisa u tseleka mati ya ku hisa loko ma vila u teka huku ya wena u yi dlaya loko u heta ku yi dlaya u yi chela ka mati yo titimeta ku sungula ku loko u ta yi hluva yi nga humi na xikhumba se u yi chela ka mati wo hisa u yi petsa u tlhe u yi humesa yi nga se wupfa se u yi .

Masi ma pfuna hi ku tiyisa marhambu yi ku tiyisa marhambu ya miri ti-protein ta kona ti endla ku marhambu wa munhu ma tiyelela.

Mhaka leyi a ku ri ntiyiso loko u dlaya homu u fanekele u yi dlaya kahle ngati yi huma kahle hi ndlela leyi nga fanela ku nyama ya kona yi nga endli swo ka swi nga fanelangi.

I ntirho wa vakhalabye i ntirho wa vakhalabye hi mhaka ya ku vona se va vone swo tala emisaveni va tiva ku yi fanekele yi yevuriwa njhani.

A wu nge dyi nyama yi ri na mavoya a wu nge dyi nyama yi ri na mavoya a yi dyeki loko yi ri na mavoya ma fanekele ma susiwa ku ta sala nyama a wu nge sweki nyama na mavoya.

ma pfuneta ku swakudya swi kula kahle manyoro ma pfuneta ku swi va na ti-protein na ti-vitamin swi nga tshwi swi hatla swi kula.

A ni voni ku ri na na vubihi vuyelo wa manyoro na tikhemikhali.

Ndzi nga hlawula manyoro ku ti endlela leswaku ni ta va ni swi tiva ku ni endle hi yini ku na lama ni nga ma tiveki ma ta ni hisela swibyari swa mina.

Manyoro ma endliwa hi mabyanyi na makhamba ya matamatisi makhamba ya mazambani makhamba ya tinyala swilo swo tala loko se swi hlanganile swi endla manyoro swa ku swibyalwa swa wena swi kula kahle swimilana swi kula ka.

Nge vi na problem swa ku na swi kota ku ti tirhela manyoro ku ti endlela manyoro.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna ngopfu van'wapurasi ti va pfuna ku swibyariwa swi nga fi swi nga dyiwi u kuma se swi boxiwile xi boxeteriwile se swa pfuna ma swi pfuna ngopfu.

Ta dlaya ta dlaya ti biha hi ku ta dlaya tikhemikhali ta dlaya ta switsotswana ti strong ti fanekele ti vekewa kule na vana.

Ni nga va vonisa kahle ni nga va vonisa kahle ni va endlela swikombiso hi swilo swo tala ni va endlela swikombiso ku na vona va ta swi twisisa.

Nga ta humelela swakudya swo tala a swi nge vi kona swi nge vi swa ku swa swa swa onha leswa switsotswana u kuma swa ku swakudya swa kona swi na mbhovo mbhovo swi boxetele swi boxeteriwile se swin'wana swa bola loko swiri tano swa bola njhe hi tamatisi.

Byela kahle ku n'wananga loko u byarile u chela tikhemikhali swakudya swa onhaka misava ni ta ni nga ta mu komba ni nga mu komba xikombiso ni endla nghadini laha kaya ni n'wi komba hi xona ku tirha njhani se swivuyelo swa ku yi.

leswi endlaka swa ku van'wamapurasi va titshega hi tikhemikhali hikuva va lava swilo swa vona swi hatla swi kula swi xavisiwa hi bindzu hi bindzu va lava swi hatla swi kula swi xavisiwa voho va jahele ku endla .

Ni nga endla sweswo a ni ri ni lava swilo swa mina swi tlhe swi hatla swi kula ni ta swi kota ku kuma mali.

Fanekele va cheleta swibyariwa swa vona va swi nyika mati va swi basisela laha swi nga byariwa kona ku swi ta kula kahle.

Mhaka ya ku voho va ehleketela bindzu ra vona ntsena va ehleketela ku swilo swa vona swi fanekele swi hatla swi .

Nga va hlohlotela kahle ni tlhela ni va byela ku vunghozi byo bya tikhemikhali teto byi le kwihi.

Fanekele ku va byeriwa ku loko wo tlula nawu wa khomiwa.

Byela ku tikhemikhali a ti kahle i poison ta dlaya a ti dlayi vanhu ntsena ti tlhela ti dlaya na swifuwo.

Swi wu khumba kunene swi wu khumba kunene leswaku vanhu valava na vona va hlayisa ya vona va hlayisa makaya wa vona hi mali yeleyo.

Va fanekele va va nyika nseketelo wa timali va va byela ku va pfula man'wani mabindzu va endla tin'wani ti-business ku va ta swi kota ku hanyisa mindyangu ya vona ya.

Khumba ngopfu ku va khumba ngopfu hi ndlela yo fana hi mhaka ya swa ku na vona lava xavisaka va hakela rent-e va hakela rent-e.

endla nawu wa ku munhu loko a ri na purasi i tshikiwa na purasi ra yena loko misava yi herile a hi problem ya munhu swa ku na purasi na to ta laveka ku vanhu na vo va fambisa tibindzu ta .

Hikwalaho ko va swi tiva ku leswi swa ti doroba swi na mali yo tala swi tisa mali yo tala.

Leswi swi va swi endlaka va ta tisola ku kumeka ku a ka ha ri na swakudya a ka ha ri na swakudya hi swa ku varimi a va ha ri na ndhawu leyi va faneleke va rima ka yona misava hinkwayo va nyike va madoroba.

Ku malembe ya famba swi ta tika ku kumeka ku a ka ha ri na swakudya a ka ha ri na misava ya mapurasi.

Hlamusela kahle ku misava ya vurimi yi fanekele yi siveliwa hiswaku hambi wo aka doroba yeleyo swakudya swa laveka swakudya swa laveko.

swi tele ngopfu a wu nge swi heti mara vona va ta tisola lava leswaku loko ku va hetisisa tindhawu ta vurimi swakudya swi ta huma kwihi.

Fanekele va twana va fanekele va tshama hansi va vulavula va twana ku va shera njhani ndhawu va shera njhani misava.

Ni vona nga ku ku ndlandlamuxiwa ka ma nhluvukiso wa madoroba swi cince swilo swo tala ngopfu swi cince swilo swo tala ngopfu swa ku swakudya swa kala masikwana lama njhe loko u langutisa swilo swa ku fana na tamatisi tamatisi ri va scarce u kuma swa ku tamatisi a yi kona switolo hi mhaka leyi ya ku a ku na xipeyisi xo tala xo .

A ndzi ta vutisa mfumo ku xana hi ta dya yini wena u swi vonisa ku yini ku loku ku endleka leswi se swakudya swi ta ku huma kwini a ndzi ta n'wi kombisa a ndzi ta n'wi kombisa na yehe a tlhela a swi twisisa.

Ku andza ka madoropo ku ku vurimi hi ndlela yo ka yi nga fanela.

Ni vona ku nga ri vutlhari ni vona ku nga ri vutlhari hikuva swakudya swi ta laveka u kuma ku a ka ha ri na ndhawu.

ri na lexi ni nga ta xi endla leswaku a ni ri misava a hi ya mina.

Khomeka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle a ndzi ta twa ku vava ngopfu mara a ku na lexi ni nga ta xi endla.

Yi swi khumba ngopfu hi ku swakudya swi ta durha swi ta durha leswaku misava ya ku byala ya ku rima yi ta va yi ri yitsongo se swi ta durha ngopfu ene a swi nge kumeki swi ta durhisa hi ku swi ta va swi nga ri kona kahle.

Hi ndlela yo ka yi nga fanelanga swi va khumba hi ndlela ya ku a nga fanelanga hiswaku a swi kahle a swi kahle van'wapurasi va lahlekeriwa hi swo tala na mintirho leswaku swo lowu hi wona ntirho wa vona se vana va vona va ta dlaya hi ndlala.

Laha ka purasi ra mina laha ka purasi ra mina ni byale tidiriva leti endlaka vhinyo. Loko wo ta u ta vona tidiriva ta mina ti tsakisa ngopfu, ti wupfile, ti endla vhinyo ro tsokombela, ro nandzika ngopfu.

Ni nga byala guxe ra mandhandha ni tlhela ni byala na mihlata, ni byala na muroho wa tin'hwembe. Hikwalaho ka swilo sweswo loko ni swi byarile swi twanana na misava ya le Limpopo ene swi kula kahle, hi tlhe hi swi dya.

Ni nga byala timanga leti byariwaka hi xirimo hi nkarhi wa mpfula. Nakona swi tiva ku loko ni byale timanga leti loko ko ze ku na mpfula ti khome laha hansi, loko to ze ti huma ni ta dya kahle timanga ta mina. Leswaku timanga ti lavi mati yo tala.

Ni nga ni nga ma ni nga ma hlengeleta ku ni endla xihlovonyana va jaratini, ni endla xilo lexi fanaka na pool. Ni endla xilo lexi fanaka na pool ku mati ya mina ma ta swi kota ku tihomu ta mina ti ta swi kota ku nwa mati.

Ndzi nga n'wi byela ku malume u fanekele u swi tiva ku tihomu na timbuti a ti kuli hi mati na swakudya ntsena, u fanekele u xava na tin'wani tihomu ti ya edibini ku ti ta kula kahle.

Tihomu ta mina ti nga humi ta hlangana na ta van'wani mapurasi van'wapurasi. A ndzi ta va byela ku ni ngheneriwile hi vuvabyi byo karhi bya swifuwo, so ni kombela ku mi nga pfumeli swifuwo swa n'wina swi ta laha ka mina. Swa mina na swi pfalela se a ni lavi swi ta laha kusuhi na leswi swa ka mina. A ndzi ta lava mirhi yo karhi leyi ni yi tivaka ni endlela tihomu ta mina kumbe swifuwo swa mina swi nwa, se swi ta hola.

Ni kombela ku loko hi senga tihomu leti hi sungula hi hlamba mavoko, loko se hi hlambe mavoko ma hina hi lava swa ku faka laha mavokweni ti-glove. Hi faka ti-glove loko hi heta bakiti kumbe bavhu leri hi nga ta sengela nkarhi wo tihomu na na rona ri va ri basile. Loko hi heta se hi senga tihomu ta hina, loko hi heta ku senga se hi teka bakiti kumbe bavhu relero ha pfala ku masi ya hina ma nga ngheniwi hi swilo swa ka swi nga fanelangi.

Loko u senga homu u veka bavhu kumbe kumbe bakiti ehansi ka vele ra homu. Loko u vekile se u wena u endla ingaku u khidzama hi matsolo, se loko u khidzame hi matsolo a ni ri u ta va se u hlamba mavoko na ra wena ri basile kumbe bakiti, se u kama, u kama, u kama.

Va byela ku tihuku loko u lava huku leyi leyi nga hluviwanga, u fanekele u tatisa hi five rand ku ni ta ku hluvela. Hileswaku ndzi veka mati ni ndzilo wa mina, ni tlhela ni yi hluva. Loko ni ku hluvela yona u tatisa hi five.

Loko ni karhi ni byala ensin'wini ya mina, ni langutisa eka mbewu loko nkarhi wo kambela naswona u ni swi vona ku mbewu a yi kamberiwangi hi ku hetiseka, ni swi vona hi ku ni ta yi vona loko ni yi khoma ni yi byala ku yi na nhloko kumbe a yi na nhloko ke.

Vukahle bya crop rotation i ku swilo swa wena swi byariwa kahle, misava ya kona u va u yi veke kahle, ene swi ta byariwa kahle hi layini. A wu nge kumi swi tele ka ndhawu yin'we swi ta tsandzeka ku kula.

Ku cinca ka maxelo swi khumba swakudya hi ndlela leyikulu. Leswaku u kuma wena u byale swilo swa wena ku ri kahle ku nga hisi ngopfu ku nga titimeli ku ri le xikarhi, se ku ya cinca maxelo ma cinca, ku hisa ngopfu kumbe ku titimela ngopfu se swakudya swa wena swi fa.

Ndzi vona va tirha emapurasini va nga tirhi kahle. Hileswaku n'wapurasi loko a lava ku swilo swa yena swi hatla swi voniwa swi ta xavisiwa, i endla ku i dya vatirhi va yena ku va nga humuli, va hatla va reach-a target ya yena leyi laviwaka hi yena. Se ni vona va nga tirhi kahle.

A swi lulamanga ku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku. Navusiku i nkarhi wa ku miri wu humula, se loko va tirha navusiku ndzi vona swi nga ri kahle. Va ta tlhela va ti vavisa na ku ti vavisa. A swi kahle.

Vatirhi va le purasini miholo leyi va wu holaka i muholo wa le hansi ngopfu, a wu tirhi nchumu, a wu xavi nchumu, i muholo wa le hansi ngopfu. Ni vona ku va fanekele va engeteleriwa miholo leswaku mali leyi va yi holaka a yi xavi nchumu.

Purasi ra mina ri fuwa tihuku leswaku tihuku ta hatlisa ku kula, ti tlhela ti xaviwa ti xavisiwa. Loko ti xavisiwa ta xavaviwa ene ngopfungopfu leti to veka matandza, ti hatla ti veka loko u ti veka matandza ni xavisa matandza ni tlhela ni xavisa tihuku a tlhelo.

Vatirhi va le mapurasini a va holi mali leyi ringanaka. Va tirha ntirho wo tala va tlhela va hola mali leyitsongo.

A ndzi ta n'wi byela n'wamapurasi ku ni kombela hat-i, xiqhoko, ni kombela mabureli, ni kombela na leswaku gqoka swa ma overall-o ya ku leha, na mabutsu. Ku ndzi ta swi kota ku ndzi sirheleka dyambu ri nga ni hisi loko ku ri nkarhi wa dyambu. Ku ni ta swi kota ku ndzi va kahle, ni tlhela ni kombela ku u ni endlela na medical aid ku ni loko ndzi vabya ndzi ta swi kota ku ya ka dokodela leswaku ntirho lowu ni wu tirhaka wa tika.

Ni vona swi nga ri kahle hikuva va tirha hi masiku ya mpfula. Ni vona swi nga ri kahle leswaku ntirho wa le mapurasini olovanga hi mikarhi ya mpfula. Ha swi tiva hinkwenu ku a ku fambeki laha handle, se ni vona swi nga ri kahle.

A swi a swi nga fanelekangi ku van'wamapurasi va thola vanhu va vatirhi va ku huma ematikweni man'wana. Leswaku loko vo tirha kwalaya, se lava ka hina va ta tirha kwini? Se lava ka hina va ta dya yini? Ni vona swi nga fanelekangi. A ni ri vona ku va endla sweswo, va vona ku u lavaya va lavi mali yo tala, se va lava ku va rhoba, se a hi swona. Va fanekele va thola vanhu va laha ka hina va ta va nyika mali leyi faneleke.

Ni vona nga ku twenty eight rand seventy nine cent a hi nchumu, a hi nchumu a va fanekele va tsala thirty rand ku ya henhla hi awara. Ntirho wa vona wu tele ngopfu, mali yeleyo i yi ntsongo.

Eya vatirhi va le mapurasini va fanekele va kuma nkarhi wo wisa, va fanekele va kuma masiku wo wisa. Leswaku na vona miri i vanhu miri wa vona wa karhala.

I ku languta ntirho wa vatirhi va le mapurasini. ni vona laha va tirhelaka kona na laha va tshamaka kona ku nga ri safe, ku nga ri ndhawu ya kahle. Se xiyimo xa vona xa vutomi a xi nge yimi kahle, a va nge hanyi kahle. Se ni vona ku va fanekele va kuma ndhawu to tshama ta kahle leti nga basa.

Xivangelo xo van'wamapurasi vo tala va xotha hi vatirhi i ku a va hakeli, a va hakeli and va khoma vanhu hi ndlela ya ku ka va nga fanelanga. Va va nyika ntirho yo tala yo tlula mali leyi va nga ta yi hola, mali i yi ntsongo mara ntirho wa kona wu tele ende a ku .

vubihi lebyi nga va ka kona ka swakudya swa ku tshama a swikoteleni ku fana na ti-beans, i ku loko a ti lavi ku twa ku hisa na ku tshama nkarhi wo leha. Loko va tiphakela va fanekele va ti faka eswikoteleni ta ha ri kahle, ta huma bodweni. Loko ti heta ku hola ku hola se ti ya ka swikotela, leswaku loko vo ti veka ti ze ti tshwa hi mumu ti twa ku hisa, se va ti faka ebodhleleni eswikoteleni, ti ta hatla ku bola.